Ukuqhuba imoto encinci kwiindlela zasezilalini akufanelanga uba ungayihamba emida emide ngoba iindlela zasezilalini azilungiswanga ezinye, khumbula and zezinye zifanele iimoto eziphakamileyo ezifana neebhaki. And khumbula kukho izilwanyana ezilalini. So, ungathi uqhuba kungene nesilwanyana nanini na okanye udibane nezilwanyana ezindleleni.

Benza ubomi bethu bube lula kakhulu ngoba bayakwazi usifikisa kwezi ndawo sisuka sifuna uya kuzo or sisuka kuzo kwangethuba kunoba ungabinayo imoto okanye xa ungenamoto.

Kulena yemeko ndizawumcela avule iifestire, then azivule iifestire. Then ndizawumripota okanye ndizawuxela kwiephu leyana uripota kuyo, urikhwesta ngayo for iUber. Cause khumbula abantu bariektha ngeendlela ezingafaniyo if umxelele into ezawumkhathaza angaphetha esilwa nawe okanye esithi wena uyageza.

Okokuqala kukhona abantu abazoma ngeenyawo lapho ukwenzela uba iimpilo zabo zibesemngciphekweni cause xa imisa ngokungxamisekileyo imoto bonke abantu bame ngeenyawo bangawela phezu kwabanye abantu then abantu bonzakale. Okwesibini, if kuthe kwagaxeleka ezingozini abantu bokuqala ukonzakala izawuba ngaba balayishiweyo bama ngeenyawo bangafanelanga uba bayilayishiwe bangenazitulo ngoba ii-seat belts zabo abazobe benazo bona and okwesithathu, izawugcwalisa iteksi wonke umntu ungabi nandlela angakwazi uphefumla kakuhle cause wonke umntu uxinene apho.

Kulena imeko ndizawuziva ndikhathazeka kakhulu and ndipenikha kakhulu ngoba lena ibhasi ezawundenza late kule ndawo ndisaphowuza uba ndiya kuyo and kule ndawo izawugqitha kuyo yile ndingayaziyo. Kuzawufuneka ndiphinde ndikhuphe enye imali for uthatha enye iteksi ezawundisa kulena indawo bendisiya kuyo. Loo nto izawube inditya kakhulu epokothweni, mhlawumbi bendinemali yam yokugqibela ndingenayo enye.

Okokuqala, iyobabetha kakhulu cause umntu akazufika kule ndawo ayakuyo kwangethuba and okwesibini, omnye umntu ube netikiti lebhasi for inyanga yonke, ngoko akanayo enye imali yokukhwela yothatha iteksi okanye yokuthatha enye imoto uba mayimse kule ndawo afikelela kuyo. Okwesithathu, omnye izawubashiya bengenandawo yohamba and bengenandawo yokhwela ngoba omnye mhlawumbe usemsebenzini kufuneke eleqe endlini, ngoku akanayo enye indlela azokwazi ukwenza ngayo ukuze afikelele endlini.

Kwindawo endihlala kuyo urhulumente wenze indlela apha ezindleleni then wenza i-paving for ukwazi ukuba abahamba ngeenyawo babe nendlela yohamba bangahambi apha endleleni yeziqhubi ukuze bonzakale.

Ndizawuhlala kwesi sikhululo senqweloyomoya ngoba xa ilibazisekileyo andizowuba late kule ndawo ndizawuya kuyo, ndifike kwangethuba then ndizokwazi ukuyifumane kunoba mandiphinde ndibuyele emva ngenxa yeeyure ezimbalwa.

Iteksi eya edolophini kwindawo yam okanye kwingingqi le ndandihlala kuyo xa siyimisa simisa umnwe phezulu sijongisa umnwe phezulu then iyayazi yona loo sayini uba umnwe uya lapha edolophini.

Ukukhumbula kwam sihamba umgama omde ndisiya edolophini ndandisuka ekhaya emakhaya then ndisiya edolophini, kwakufuneke ndihambe into engange-ten kilometers ndihamba ngeenyawo. Nalapho kwakunqabe nee-hike cause ndihamba ethafeni.

Iyandikhathaza leyo into ngoba lo mabala ndithi ndowajonga ndibone ukuba eyi, inintsi into enosetyenziselwa kuwo. Like umzekelo, ukwakha amabala odlala for abantwana, iipaki, ukwakha amabala ebhola, amabala ee-rugby for izipoti and also nakwiindawo zokuzilolonga.

Xana nawo uhamba ngeenyawo ibe indawo ilapha kufuphi awufumani uba sempilweni qha okwesibini uyaseyiva epokothweni yakho. Laa mali ubozawukhwela ngayo iitekisi yile izawungena epokothweni yakho and uyakwazi ukuzilolonga njengoba uhamba ube sempilweni.

Okokuqala, inceda ukuba iyawunciphisa uxinana apha kwabantu ezibhedlele and okwesibini, izawunceda abantu abadala ukuba bakwazi ukuzifumanela amachiza apho ezibhedlele nabo bathe bangakwazi ukuhamba bakwazi ufikelela kugonyo or uvavanyo lwempilo yabo ezibhedlele.